Akuyona imfihlo ukuthi abesifazane abasemkhakheni wezolimo basenkingeni enkulu. Ngenxa yokuthi umkhakha obuswa kakhulu abesilisa. Kodwa-ke akulimazi muntu ukubuyela emandulo usebenzise okwakusetshenziswa wogogo nomkhulu. Uma kuhluleka lokho futhi enye into ebalulekile hlanganani njengabantu besifazane. Nihlanganise amabhizinisi enu noma amahwebo enu. Nikwazi ukuhlanganisa nithenge umshini ozosebenza kuyo yonke imisebenzi yenu.

Cha ubaba uMthembu uMvelase udinga nje igumbu elihle alidingi ukuthi libe likhulu kakhulu, koda nje igumbi. La khona azofaka amalambu okukhanyisa izinto zokulethu ukushisa phecelezi ama-heater. Udinga futhi notshani obuthe ukuba budala azobundlala phansi. Udinga nezintsha zokuphakela, udinga futhi nokudla kwey'nkukhu kanye nesineke nothando for zona-ke izinkukhu.

Ukudla okusuke kulinyiwe akusiyo imfihlo yokuthi kuyafika isikhathi la okonakala khona. Koda ukusebenzisa izinto ey'fana nokuthi uqandise ukudla noma ukufake kuma-can. Kuyasiza ekutheni ukuthi i-stock siyakwazi ukuhlala isikhathi eside futhi siyakwazi ukukhuphula izinga lokudayisa. Izinga lokudayisa likhuphula imali engenayo, imali engenayo ikhuphula-ke imali enikezwa abalimi .

Umkhakha wezolimo phecelezi i-agriculture, umsebenzi wezandla kakhulu. Ukuthuthuka kochwepheshe njengo-AI, yebo kuyasiza ekutheni umuntu asheshe aluthole ulwazi ngokuthi ulima kanjani. Futhi yinaka kanjani imfuyo yakhe kodwa akusoze kwangena esikhaleni semsebenzi yezandla.

Sawubona baba uDladla, awu Mgabadeli. Cha mina bengithi ake sihlale phansi sikhulume ngebhizinisi lethu nangomkhakha wethu wezolimo. Yabona nje njengoba kuza ubusika, cha ngithola ngikhathazeke kakhulu ngenxa yokuthi ngiyayazi indawo yangakithi eNquthu. Ukuthi iyaye ihluphe ngokuthi amanzi awekho futhi kuvele kome kakhulu. Manje mina bengifisa ukubuza ukuthi uMgabadeli yena, ubaba uDladla wenza kanjani ukuthi imfuyo yakhe ingafi. Futhi akwazi ukuthola iy'tshalo zakho ukuthi zihlale zihlanzekile njalo zikhula. Cha, ngoba mina unyaka wami wokuqala lo, hhayi futhi ngikhathazeke kakhulu.

Hhayi sivele sadalelwa umshophi-ke wokuthi ezezulu zivele zasishintshela, kwavele kwashisa kakhulu kwashisa ney'tshalo zethu. Kanye nendawo yethu-ke ihlushwa ukuthi ayinamanzi, hhayi ngase nje ngithi ey'fana no-AI. Ngathi ukuyobheka, iy'ndlela zokuthi iy'tshalo zami zingafi. Hhayi u-AI wangitshela ukuthi mawukuthi ngihlale endaweni la amanzi khona ahlupha khona. Enye indlela yokuthola ukuthi ngithole amanye amanzi ukugubha ushone phansi, wenze lokhu phecelezi okubizwa ngebhoholi. Ibhoholi-ke sekuyiyona-ke eyaye ingisize inginikeze amanzi ukuthi ngalesi sikhathi sokukhulisa kwemfuyo ney'tshalo. Mina angisakhathazeki.

Ngokwami cha, kubalulekile ukuthi izindlela zakudala zokulima zidlulise abasha namanje. Ngenxa yokuthi zazisebenza kudala zisebenza kungenay'nsiza zochwepheshe, kungenay'nsiza zo-AI. Kodwa okhokho nomkhulu wethu babedla njalo, benakho kokufaka ethunjini futhi kukuningi bekwazi futhi nokuphisana ngakho. Mina ngokwami ngibona ukuthi kubalulekile ukuthi lolu lwazi ludluliswe kwabancane. Ngoba lokhu indlela yokutshala nathi sayifica futhi nathi sizoyishiya.

Cha mina nje ngiqala ukutshala kwakuyi phrojekthi yesikole sitshaliswa ubhontshisi. Hhayi, ngawuqala ngingay'thembi, koda-ke nje ngokuqhubeka isitshalo sami ngikhuluma naso. Ngisithela amanzi, ngisibeka elangeni, ngakwazi ukuthi nami ngizuze ngithole futhi omunye ubhontshisi. Wawungemningi wona koda kwaba impumelelo.

Cha akusiyo imfihlo ukuthi amathuba omsebenzi kujwayelekile ukuthi atholeke emadolobheni. Abantu abaningi ngenxa yendlala baye bay'thole sebesuka emakhaya bahambe bayosebenza emadolobheni. Lokhu kuyakulimaza kakhulu-ke ukulima emakhaya, ngenxa yokuthi usuke engasekho ozolima. Okwenza ukuthi abantu abaningi bangasakwazi ukuthi bayilimele bona noma bay'fuyele bagcina nabo sebecela kwabamhlophe. Becela ey'tolo kuthi uma kufika iy'khathi zobunzima, bengakwazi ukuthi babheke la ezansi engadini. Noma bahlabe la esibayeni njengokhokho nomkhulu bethu.

Akusiyo imfihlo ukuthi izimo ze-climate change zikulimaza kakhulu ukulima nokufuna. Ngenxa yokushisa nokulimala kweleya ekuthiwa i-ozone layer. Kwenza ukuthi kushise kakhulu makushisa kakhulu, iyasha imfuyo futhi kusha nezolimo. Sesisenkingeni yokuthi kuyakwenzeke kuqale umlilo ungaqalwanga yimuntu ukushisa. I-climate change eNingizimu Afrika isisilimaze kakhulu, kodwa sisebenza kanzima ukuthi sikwazi ukuyilungisa.

Izifo ezijwayelekile ezivivini kubalwa kwi-downy mildew, ne-powdery mildew kanti izinambuzane ey'jwayelekile ama-leaf hopers, kanye nama-beremotes. Izindlela zokuvimbela lokhu ukuthi uhleli njalo ubuza abalimi abaseduze kwakho ukuthi bayabasebenzise yiphi, naziphi izindlela zokuvimba lokhu, okufana nemithi oyitholayo ey'ndaweni ey'bizwa ngokuthi amanesari ukuze zizokwazi ukukusiza ukuvimbela lo mshophi.

Cha, umshophi wezikhukhula ophuma ezimvuleni esuke zinethe kakhulu, ingenxa ye-climate change. Manje-ke uyay'buza ukuthi i-climate change ingena kanjani na ezikhukhuleni? Njalo kuya kwenzeke i-process eyaye thiwe ilanga malishisa lidonsa bonke ubumanzi namanzi aphansi. Uthi mayesegcwele la manzi phezulu emafini. Ebese ifu lidedela amanzi noma esikubiza ngokwemvula. Manje makushisa kakhulu kuchaze ukuthi amafu athatha amanzi amaningi, okudala-ke izikhukhula.